Into endiye ndiyilangazelele kakhulu ibe kukuphuma uke ubethwe ngumoya ngoba kaloku ukuhlala kakhulu ixesha elininzi uhamba umgama omde, iinyawo ezi ziye zibe buhlungu nazo. Uve uba nomzimba ke ngoku akasayifuni le nto lena uba cause uhleli endaweni enye awukwazi nokuguquguquka ngoba kaloku nalapha ecangkwakho kukho umntu, nangapha nakwelinye icala kukho umntu. So xa sesifika ke ngoku kwezi ndawo ezi zesikhululo zepetroli kulapho ke ngoku nawe ke ngoku uye uphume phandle ukwazi uzolula ke ngoku.

Yona ingalicebo elihle ngoba kaloku nalapho wonga ixesha lokuthi ukhawuleze ufike endlini wenze ezinye izinto. Kodwa nalapho futhi iphinde futhi isithuthuthu sibe yingozi ngoba isithuthuthu esi ngeke sikwazi ukukhusela engozini, ukuba kukho ingozi ingozi itsho kuwe straight egageni. So ngoku kodwa yona ngumbono omhle owo, ngumbono omhle ngoba iza kongela ixesha.

Mna ndicinga ukuba yilena inedekha eyi-one, enye kuba le ineedekha ezimbini ayikhuselekanga ngolo hlobo ngoba ngelinye ilixa kaloku kubakho umoya and ngapha ke umoya uyayipusha, uyayipushapusha le nto le and iphezulu nalapha ngentla ngoku uyawuthi ujika ibe incediswa ngumoya. Ngoku naloo moya lowo ke ngoku angavele ayiwise, kanti le inedekha eyi-one ibhalantsi noko ikhona. Lena inedekha enye ndiyayixhasa yona, ngeyona yeyona yona bhasi enoba rayithi kunalena eneedekha ezimbini.

Xa sendithetha nomqhubi ndingamxelela ndithi mqhubi le into andivani nayo. Ewe kaloku nangona iyiteksi yakho kodwa ke okwalo mzuzu umnye siyibhatele nathi uba usithathe uyosibeka so kutsho ukuthi ke nathi sine-share ethile kule moto lena. Icuba eli andivani nalo, umntu wesifuba kaloku and nalapho akuthethi ukuthi kaloku xa kutshaya yena kutshaya yena yedwa, sesitshaya sonke kaloku ngoku, ngoku uzawusenza izigulo ezithile kaloku. Unganazo ezinye izigulo because i-harmful laa nto leya, i-harmful kakhulu emntwini.

Ingcebiso unoyikhupha nomntu onjalo uba makakhawuleze ayithumele ayikhuphe kwa-early apha kuyo loo nto leyo ngoba if uba uyikhupha leyithi and iyofika ibambeke kwi-customs. So ngoku kufuneka uba wena uyifuna ngomhla othile wena uyinike noba mhlawumbi ziinyanga ezimbini phambi koba laa mhla ufike, ungayisi sekuphela iveki uba kufike laa mhla. Yise iinyanga zimbini phambi kokuba ifike kukwazi uba ifike kwangexesha kwenzeke uba mhlawumbi ifike ngaloo mini okanye ifike phambi koba lifike elo xesha.

Kuloo meko leyo ungabuza udrayiva uba, mqhubi, le bhasi yakho yahamba enye indlela namhlanje ingaba le bhasi yakho izawufika na kule ndawo ndiya kuyo umchazele indawo oya kuyo. Uba udrayiva uthi ukhwele ibhasi erongo makakutshintshe ayokukhwelisa kwenye ibhasi okanye kwenye i-bus stop leyo amise athi yehla, ubambe ibhasi eso so-so nakanje, ekanje nakanje ukwazi ungahlali ubukele nawe ilahleka ungayazi uba iyaphi imoto or iyaphi le bhasi ndiyikhweleyo.

Ndake ndakhwela iteksi udrayiva waphuma apha eteksini esithi uyocela i-change kwaba bantu bathengisa apha ngaphandle ukuze azotshintshela abantu. Ngoku xa ephumile apha eteksini ngoku ayisebenzi le handbrake yakhe, so imise ezinye iindlela. Eyi, sithe sisahleli kanjalo esangena phaa phakathi yase yabuya itekisi yaqala yatshayisa omnye umama olapha ngemva caba ebezidlulela shem. Ngokukhawuleza ngokucinga kwam ndakhawuleza ndanyathela ibreyikhi lena uba mayime. Loo ulapha ecaleni kwam usisi naye beseyifuna uphuma apha, ndaqonda uba uphuma kwakhe naye what if ugilwa licango limwise, xa selimwisile le teksi bese iyamnyathela ophuke umlenze. Kodwa loo nto leyo ke saye yakhawuleza yalungiseka azange atshayiseke kakhulu umagogo wabantu. Eyi, kodwa indlela endaziva ngayo kuba ngoku apha eziteksini asisaziva ingathi uzokhuseleka kakuhle kahle because aba bantu aba ingathi abasayikhathaleli iteksi bavele baqhube .

Into yokuqala ndingabaxelela ukuthi kunebhasi itrakhi enje kanje kuN one, kule ndlela kaN one i-number plate ithi. Lo mntu lona uqhuba ngendlela embi and nathi usiqhubisa kakubi ngoba lo mntu lona uvale indlela. Bona ke amagosa endlela ngawo ke ngoku azawuyilungisa imeko, bazomtrekha down because now siripota i-driving embi. And ixesha elininzi ezi trakhi zezi nkampani ziba khona i-numbers ezibhaliweyo apha emva zithi report bad driving.